Tabeng enana, ke tlo kgetha ho siya polasi enana matsohong, a bana ba ka ba le bane. Hobaneng ke tjho ka tsela enana e itseng. Ke utlwisisa hore, ha ne ntse ke tsamaisa polasi ee. Bana ba ka ba ne ba le haufi ho nna, ba le bane tjena ehlile ba tseba ka polasi. Jwale ke utlwisisa hore dihloho tse nne di betere ho feta hlooho e le nngwe. Jwale ha e mong ha a fokola, e mong o tla kgona ho kenya letsoho. Jwale ke utlwisisa hore ehlile ho nepahetse hore ke siye le bona ba le bane jwalo.

Metjha e mengata haholo. Empa motjha o moholo holo e leng hore baholo ba kgale haesale bao sebedisa. Ke hore dinku ha se di nkuwe, di fihla di kutuwa boya bona. Boya bona ha bo qeta ho kutwa, ho nkuwa metjhini. Metjhini ena na ke yona e tlo fihla e sila boya bona. E sila boya, e sila boya. Boya bona ha bo qeta ho silwa, ho fihla bo kenywa ka hara metsi. Ho fihla bo hlatsuwa, ho ntshuwa ditshila. Ha bo qeta ho ntshwa ditshila jwalo, bo behuwa letsatsing bo ome. Ha bo qetwa ho oma jwalo, ho fihla bo beuwa ka hara dikgahlamiso. Kgahliso tsenana ke tsona he, tse tlo etsa hore boya bonana bo be tseleng e nepahetseng ya hore bo ka etsa diaparo.

Ha dijalo tsa ka di se di nepahetse. Ke tlo qala ke jwetsa bo mmaraka hore, dijalo di nepahetse. Le hore dijalo tse teng ke mofuta ofe. Jwale ke tlo ba dumella hore ehlile ba tle polasing monana, ba fihle ba tlo kgetha tseo tsa bona ba di batlang. Empa ba reke ka boholo. Hoba jwale, ha ke tlo dumella hore batho ba tlo reka hanyenyane hanyenyane. E be ntse ba kgutla ha ngata, ba kgutla ha ngata, e ka nna ke mmaraka. Ke batla bana ba mmaraka be leng hore ba tlo rekisetsa batho.

Ha ho se ho le jwalo. Ke tlo qala ka ho beha dijana tse kgolo ka ntle. E be metsi anana, a fihle a wele ka hara dijana tsena. Dijana tsena di tlale, ebe ke nke dijana tsenana, ke di behe moo e leng hore ha ho kene letsatsi haholo. Hore metsi ana a se ke be a senyeha. E be jwale he ka nako yane ya hlabula, kapa ehlile yona ya mariha. Ka nako ya mariha. E be jwale ha ho se ho sokoleha pula, e be ke a tseba hore ke lo nka ona metsi yane e ne ko behile. E be ke a sebedisa hona dijalong tsena.

Ke ka qala ka ho mo eletsa ka hore, a tsebe hore dijalo ha di tshwane. Jwale o ka thola hore dijalo tse itseng, di nka dimatlafatso tse itseng ho mobu. O thole hore tse itseng, di nka dimatlafatso tse ngata ho feta tse ding mobung. Jwale tsela e nepahetseng, ke hore o jale dijalo tse sa tshwaneng ka tsela e latellanang. Hore o tsebe hore ha sejalo se seng se hloka metsi a mangata, se seng se hloka mobu. Hore jwale di kgone ho thusana.

Dikgoho tsa mahaeng, di kekebe tsa latswa seka tseo tsa toropong. Ho ba haholo holo, tsa mahaeng di ja feela. Di ja hohle monana, ha di je dijo tse nepahetseng. Jwale tsa toropong, di jeswa dijo tse leng hore di nepahetse di jeswa le ka nako. Jwale o ka thola hore e nngwe taba ke hore, dijo tsa toropong di hlabuwa haholo hoba jwale di thusetswe hore di se ke be tsa tsa kula. Jwale, le tsona e hlile di ka fetola ho latswuwa hoo.

Kgotsong batjha. Ke thabela tswelopele ya lona haholo holo holo. Ebile ke a hlokomela hore le ikemiseditse haholo. Jwale ke ne ke bona hore ho fetellisa tshebeletso ya lona, le tlo tlameha hore le kgutlele sekolong. Hobaneng ha ke tjho jwalo. Sekolo se tlo le thusa hore tsebo ena e lenang le yona, e be hodima pampiri. E be jwale he ha e se e le hodima pampiri, batho ba bang ba tlo batla basebetsi mmoho, ba kgone ho lo ithusa ba le nke. Ba kgone le ho le patala tjhelete e ngata haholo. Ebe le lona hosane hape le ka kgona hore le bule dikgwebo tsa lona.

Dijalo mokgwa wa tsona di hloka metsi. Jwale bo rapolasi ba bangata ba ithola ba le mathateng. Hoba jwale metsi a ya bitsa, a boleng bo boholo. Jwale o tla thola hore masepala ehlile o nka tjhelete e ngata haholo holo ho bo rapolasi. Jwale ha ele hore, o ka thola metsi lehodimong hona ka tsela ya pula. Eno ke tsela e nepahetseng haholo hoba jwale, dijalo tsa hao di tlo matlafala. Ebile di tlo hola le ka tsela e nepahetseng.

Bothata bo bongata ba batjha. Ke hore batjha ba batla mesebetsi e bona, ba bonang e le mahadi-hadi. Jwale bothata ba bona ke hore ha ba utlwisisi hore ho sebetsa ka mobu le ho sebetsa ka matsoho a hao ho ka ntlafatsa bophelo ba hao jwang. Ba bona hantle hore ehlile ha o sebetsa polasing kapa o le rapolasi ha hona tjhelete. Ke bona bothata bo bongata ba batjha boo. Ba utlwisisa hore technology ehlile e tla lokisa mathata a bona kaofela.

Ehlile ho ithaopa ho nepahetse haholo. Hoba ke ka ho ithaopa fela moo o tla kgona ho thola hore le ha ehlile o no ntso o sa patalwe, empa monyetla o tla hlaha fela. Monyetla ono o tlo fihla o hlahela hodima hao. Hoba wena o sontso o le ka hara kgwebo. O so ntso o le mosebetsi mmoho, o sontso o tseba hore ho sejetswa jwang. Jwale kgwebo e tlo fihla e kgetha wena pele. Jwale e hlile ho ithaopa ho nepahetse haholo. Nna ke eletsa hore batjha ba ka ithaopa dikgwebo tse ngata. Batjha ba ka tsamaya ba ya di-clinic-ng mane, ebe ba ithaopa ba thusa bakudi mono. Kapa motjha a ka tsamaya feela a ya kgwebong e rekisang dijo, a fihla feela a ithaopa mono e be ka nako eo e itseng, ba tlo fihla e hlile ba mo hira.